Ndi vhona unga zwi itiswa nga u sa dzhiela ndeme, ṱhoḓuluso yau ḓi itela iwe muṋe u itela uvha wo tsireledzeaho kha zwithu zwine zwa ngau.

Ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa vhukuma sa izwi vhulwadze vhu vhu tshi khou dina luṅwe.

Ndi vhona unga zwo thoma ngau konḓa u swikela vhathu vha tshi vho kona u zwi langa.

Ee nga nḓila ine vhathu vha ḓi fara ngayo kha vhupo vhune nṋe nda dzula khaho, hu tshi ambiwa nga mutakalo wa vhanna vhathu vha vhanna ndi vhona vhathu vha sa ṱoḓesiho hutshi ambiwa nga mutakalo wavho.

Ee ndi u dzula u tsini nae u tshi khou muṱhogomela nga nḓila yau muḽisa zwiḽiwa, u muambadza zwiambaro, nau mufhelekedza nḓuni ṱhukhu.

U reṅwa nga ṱhoho, u fhelelwa nga muya u tshi amba u tshi fema, u fhisa ha muvhili na zwiṅwe zwinzhi.

Ndi nga mutsivhudza uri khwiṋe ndi musi a tshi to ita dzinyonyoloso, ndi zwone zwithu zwire na mutakalo zwine zwa nga mufhungudzisa mapfhura muvhilini, u fhirisa zwibveledzwa zwine zwiṅwe zwazwo azwongo themendeliwa.

Mavharivhari ari ro no vhesa tsini nau thivhela lwa tshoṱhe u fhirela ha vhulwadze ha HIV.

Ndi nga dzula navho zwavhuḓi, ndavha ṱalutshedza uri ro funziwa nga zwithu zwo nonga zwa vhuteamiṱa tshikoloni, tshikoloni vho ri tsivhudza uri ri nga tea uzwi uita ngau ralo. Hone ndi vhona unga mubebi anga fhindula nga nḓila ine yau pfhesesa sa izwi ndi tshi ḓovha ndi khou amba uri ro funziwa tshikoloni.

Ndi zwa vhukuma u savha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa ndi tshiṅwe tsha zwi.

Masiandaitwa ndi a musi u tshi wana wo ḓi hwala zwi songo tea u songo zwi dzudzanya.

Ndi vhona unga muvhuso unga khwiṋisa ngau khwiṋifhadza dzi bada dza vhupo ha mahayani u itela tshumelo ya shishi i tshi dzhena, zwivhe zwo leluwaho i dovhe i bve zwo leluwa.

Zwa zwino zwithu zwono shanduka tshoṱhe ahu tshena ahu tovha na vhathu vhanzhi vhono haṱulwa vhaṅwe vho malugana nau na zwa vhuteamiṱa.

Ndi ya uri muthu a kone u ḓivha mutakalo ha mutakalo wawe a dovhe a ḓivhe nau ḓitsireledza kha malwadze manzhi ane anga ṱangana nao.

Ndi zwauri vhathu vha vha vha ḓo fhungudza mapfhura a muvhili nga tshifhinga tshiṱukuṱukusa tshine atshi kholisei.

Athi thu ṱangana na athi thu shumisa zwa vhuteamuṱa sa izwi ndi muthu wa tshinnani.

Ndo no vhuya nda vha na dzangalelo, ndo ḓi nda lingedza fhedzi zwo ḓi to bala sa izwi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa u itela uri vhagudiswa vha aluwe nazwo ubva vhuṱukuni, u swika vha tshiyo u aluwa saizwi vhorabulasi vha vharema vha vha ṱukusa fhano Afurika Tshipembe.

Ndi vhona asi maitele a vhuḓi sa izwi ri tshi khou lwa nau thivhela vhana vha tshi vha na vhana vha tshe vhaṱuku, a zwi fhaṱi tshitshavha hezwo zwithu.

Ndi vhona zwi zwa ndeme, sa izwi vhaṅwe vhathu vhe vhaaluwa vha nga si kone u swika vhuongeloni o maongelo a kule kha vhupo ha mahayani.

Vhaholefhali vha ṱangana na khaedu dzo fhambanaho, dziṅwe dzivha dza uri vhathu vhane vha khou tshila navho a vhongo funḓedziwa o u pfhumbudziwa ho linganaho uri vha nga kona hani u tshila na vhathu vha vhaholefhali vha nga kona uvha fara hani. ndi vhona ungari ringa zwi tandulula ngau kona u pfhumbudza tshavha na miṱa ya vhathu vhane vha khou dzula na vhaholefhali u i.

Uḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo musi muthu a kha dzilafho ḽo imaho ngauri ndi zwa ndeme vhukuma, sa hezwi zwi thi thusa nau ṱavhanyisa uri muthu a fhole or a tshile nga nḓila ya mutakalo wavhuḓi.

khombo ndi ya uri fhethu hune havha ho tshikafhalaho na zwitzhili zwinzhi zwine zwa nga khakhisa kha malwadze ane vha vha nao, ha a ṋaṋisa vha vha vha kha khombo ine ya ḓinga uri sia kana u lwala lwo kalulaho.

Ya ndi vhona unga mubebi muṅwe na muṅwe zwo tea uri a ṱuṱuwedze ṅwana wawe u ita zwa vhuteamiṱa, saizwi kha ḽino shango ḽashu hono ḓalesa vhana vhane vha khou vha na vhana vha tshe vhana.

Athi athu u vhona ṱhogomelo i ṋea ya ṋekedzwa vhadzulapo musi vha mahayani, saizwi ndi sa tou zwivhona fhano kha vhupo vhune nda dzula khaho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma, sa izwi u vhudzekani vhutshi itiwa nga vhathu vhavhili na mvelele dzavho dzi ḓa nga ha vhathu vhavhili ndi vhona zwi zwa ndeme kha vhathu vhoṱhe vhano funana.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma kha vhathu vhoṱhe wa munna na wa mufumakadzi hu u itela u thivhela u gonya miri ndi songo lavhelelwaho.

Ndi vhona vha tshi thusa athi tuvha na nḓivho nnzhi ngaho, fhedziha vhathu vhane nda vha ḓivha vho noya vho vho vho ḓi wana thuso vho thusalea.

Ee ndi u hoṱola hu sa fhedzi, u pfha khana i tshi vhavha, u ṱutshelwa nga dzangalelo ḽa zwiḽiwa, nau sokou pfha wo neta.

Ndi vhona vhunzhi ha vhatholi vha tshi khou zwi vhona nau zwilimuwa saizwi mishumoni minzhi hono vha na zwa mitambo zwine zwi a itiwa zwa fana na dzi bola dzi ne dzi netball dza vhafumakadzi ndi vhona unga zwikolo vha kho thoma uzwi limuwa.

Ndi nga vha eletshedza uri halwa na zwidzidzivhadzi a si zwone zwine muthu anga ḓi takadza ngazwo u fhirisa.

Ee ndi zwa ndeme vhukuma sa ezwi muthu wo ṱutshelwa nga muthu wa tsinisa uḓo dzulela u humbula ngae na zwe navha ni tshi ita ni noṱhe, so u wana thuso ya tshimuya zwi u vhofholola muyani uri ri kone u dovha hafhu u tshila musi u ḽa muthu a si tsheho we wavha u khou tshila nae.

Vhabebi vha shela mulenzhe kha u ṱuṱuwedza vhana uri vha vhagude ngau dzula u tsheka mishumo yavho ya tshikolo, musi vha tshi vhuya tshikoloni nau vha thusa kha tshuṅwahaya na zwiṅwe zwinzhi nau vha vhalela dzi bugu uri vha ḓowele.

Masheleni a gavhelo a muvhuso a khou ḓi thusa thusa fhedziha kha vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha albinism zwia ita zwi tshinga zwia konḓa, ngauri vha vha khou ṱoḓa thikhedzo yo vhala yo vhalaho nyana sa izwi lukanda lwavho na maṱo avho zwi sa koni utou vhona nau shuma zwavhuḓi arali hu sina zwi.

Ndi ḓivha tshaka mbili dza dzikhondomu ndi tshaka dza vhanna na tshaka dza vhafumakadzi.

Ee ndi vhona thuso ine muvhuso wai ṋea yo tea, fhedziha a zwivha zwi songo lingana sa izwi vhaṅwe vha fhedzisela vha si tshena mahaya vhaṅwe vha sala vha tshi khou ḽuza matshilo ndi vhona unga muvhuso utea uita utea u khwiṋisa kha zwine wa khou ita.

Ndi vhona muvhuso utshi ngavha thusa ngau ḓisa nga maanḓa tshumelo dza

Ndi vhona unga muvhuso utshi nga thusa ngau fhaṱela vhathu avho zwikolo zwo khetheaho zwo itelwaho vhathu vhane a khou tshila na vhuholefhali ho fhambananaho, zwa fhaṱwa vhuponi ha mahayani ha dovha hafhu ha ḓiswa nadzi tshumelo dzo fhambananaho dzine dzi katela na vhaholefhali dza ḓiswa u tsini navho uri zwi sivhe na vhukonḓi uri vha kone u dzi swikelela.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwa vha tea u wana dzilafho nga mahala.

Vhaaluwa vha ya tea u ṱhogomeliwa sa izwi tshiṅwe tshifhinga u tshi wana mualuwa huna zwiṅwe zwa zwithu zwine a nga si kone uto ḓi itela, u ṱoḓa muthu ane anga muṱhogomela nau muthusa kha zwine angasi kona u zwi ita naye.

Zwine nda nga ufha ṅwana vhuḓifhinduleli ha uri a ṱhogomele mualuwa nga eṱhe a dovhe hafhu uvha muthu ane wa muṱambisa, wa mufha fhethu hu nonga ṅwana ua tea u vha na tshifhinga tshawe na khonani dzawe a tshi khou tamba ndi vhona ṅwana atshi vha a khou fhiwa vhuḓifhinduleli vhuhulwane khae.